Izinselelo umlimi abhekana nazo lapho enquma ukuthi yiziphi izitshalo azoshintshanisa inselelo yokuqala imali yokuthenga imbewu, inselelo yesibili ukungabi nolwazi olwanele lokuthi uma kade etshale ubhontshisi ingabe isiphi isitshalo ekumele asitshale ngokulandelayo. Kumele athole uqeqesho kwabalimi asebemnkantshubovu.

Sanibona, maphoyisa nginguMnumzane Khumalo, ngivuke ekuseni ekhaya ngebelwe izinkomo zami, lezi nkomo zami izona y'nkomo ebezingifakela imali eningi futhi uzongifakela kakhulu imali ukuba ngikwazi ukufundisa abantwana bami. Lezi nkomo uma ngabe nithi ngeke y'kwazi ukutholakala ngithi mina ngifuna ukuthi kusasa loku okusayo inkomo zami zibe seyibuyile zingene kwami ekhaya, ngifuna nenze yonke imzamo yokuthi niyithole izinkomo zami. Nenze umsebenzi wenu ngendlela efanelekile njengamaphoyisa.

Ezinye zezilawuli eziphumelelayo zebhayoloji njengezinambuzane ezizuzisayo, beneficiary inserts nama-prasites, uyahamba uye ekhemesi lezezitshalo ufune umuthi oyikhamikhali yokuthi kuqedwe izinambuzane kanye nama-inserts engadini yakwakho.

Amanye amasu angakusiza uma uzovuna izitshalo ngesandla ukuthi usebenzise uhlobo lwama-gloves avumelekile ukuthi izandla zakho zingamoshakali, ukuze ukwazi ukumba inhlabathi ngaphandle, ukhiphe izimpande zezitshalo osuke uzitshalile. Ukwazi nokugwema imfucuza, ukwazi nokugwema ubungozi obungangena ezandleni zakho.

Emhlabeni okungasiwona.

Umama onabantwana abathathu ngingamululeka ngokuthi akatshale ekhaya lakhe, atshale imifino, amazambane ukuze ezokwazi ukuthi uma ngabe eshoda ngokudla aye emhlabathini ayovuna. Okunye okuyisixazululo okungamsiza umama onabantwana abathathu ukuthi imali yesibonelelo sala bantwana angayisebenzisi iyonke, kepha enye ingxenye yayo leyo mali ayithathe ayothenga izimpahla zokuthengisa ukuze loko kuzomenzela inzuzo.